Ubomi, uyabo xa usaphila ungumntu nje uwedwa, uyabulela. Ubelele nomntakwenu, ubulele nomama, ubulele nodadewenu, noomakazi kanjalo. Xa likhona ngakumbi ithuba loba nidibane, nawubulela kakhulu. Nibulele impilo, uba niphila, uba kungabikho mntu ugula kangako ngoba ke imikhuhlane ayizude ingabikho. Kodwa kungabikho ngxwelerha, sinjalo phaa ekhaya, siphilile sonke. Hayi, siphilile. Ubulele impumelelo uba akuhlutshekwa, noko akukho xhala loba kwawulalwa kutyiwe ntoni. Ngakumbi elam ikhaya likhulu, deske kuthathwe nomntu lo uphaa phandle kuthiwe yiza, yizohlala nathi, naye onwabe. Siyambulela uThixo.

Esuthwini phaa, kufuneka umfana owomeleleyo. Uyabona, intwana engomelelanga iyafuna uba phambi kokuba isiwe phaa, kuqale kuthethwe nayo iyalwe. Uyabona, zizo ke mna izinto ezinziwayo kum, akukho nto ingako. Andinambeleko phantsi kwegama lam, hayi. Akukho mcimbi kwakhe kwathiwa futhi ndiyoqiniswa, hayi. Into nayo ndayalwa uba ze ndiziphathe kakuhle, ndimamele iingcebiso zikakhankatha wam, ndihloniphe abadala kunam, ndawuphuma phaa ndiphilile. Andiphilisa nangoku loo mazwi. Ndawenza amazwi kakhankatha nawabakhuluwa, ndinguye lo, ndiyindoda.

Inyama eyojiweyo, koowu ayinantanga. Akukho nto imandi njengenyama eyojiweyo, hayi. Kunjawunje oku, phaa kuthi asinamcimbi ungoji nyama. Nokuba sisifihlo, nokuba ngumojiso, nokuba ngumgidi, nokuba yimbeleko nokuba ngomphi na umcimbi soja inyama eziko. Imandi kakhulu inyama eyojiweyo, iyihagu, iyigutsha, iyinkomo, iyinkukhu, ayinamsebenzi. Nokuba yinyamakazi yasehlathini, eke wayibeka elahleni wayiguquguqula, hayi mntanam, ndiyakuxelela.

Ewu, abo badeske balibala nemvelaphi yabo. Ndikhe ndithi ndinxibe ushoti kuthiwe, mfondini, indoda ayiwunxibi ushoti. Ndithi kwaku, madoda, izinyanya zethu nje bezingenaye kwalo shoti, bezifihle nje zona indawo le yokwenza abantwana. Apha ngemva, unjawunjoku, bekungekho kwanto ifihlileyo. Izifuba ezi bezithe ga ngaphandle. Ngoku sekungathi indoda ngumtu onxiba isuti? Hayi, suka apha. Hayi, yinto yanamhlanje le yesuti. Indoda yakwaXhosa ibifihla nje kuphela apha ngaphambili, ihambe iyozingela, ibuye igqutheze enkundleni. Iyawuske ibe yileyo ke iya ebuxhegweni, iyawuske igibisele ingubo emagxeni ihloniphe ke, ihloniphe.

Le minyaka ibalulwe apha mincinci yomibini. U-nineteen ninety-six no-two thousand and five ziinto zangoku, ukanti isiko lakwaXhosa lidala, linengwevu. Abantu abalisebenzisa ngokwale ndlela lalidalelwe usebenziswa ngalo isiko lakwaXhosa abadingi mthetho waMzantsi Afrika. Phaa ehlathini apho lenzelwa khona isiko lolwaluka, akukho mthethe waMzantsi Afrika phaa, akukho mgaqosiseko wabantwana. Ziindoda zakwaXhosa zenza amadoda wakwaXhosa ngamakhwenkwe akwaXhosa qha. Ngaba bebehleli befuna umthetho abazofaka umthetho. Bebehleli bengenamthetho kakade.

Ewu, ndikhe ndabona kwezi vidiyo zeintanethi zikwezi fowni olunye uhlanga. Uhlanga apha olusahlala ehlathini. Indlela olusemva ngayo olu hlanga, basaphila ngozingela kolu hlanga ngaphaa eBotswana, ngaphaa eBotswana. Ezi ntsizwa zinembiza enkulu, ziyibeke ziko. Ziyinqunqe inyama yazo ziyifake into endingathi ngamayeza, amagqabi walapha ehlathini zifake apha enyameni. Andizuyazi uba endaweni yetyiwa zifaka ntoni, kodwa heyi ide iyawubonakala laa nyama yabo ilila ndithi, kwaku, inoba imandi le nyama.